Ba bona ba bang ba phela bona bophelo bono ba re bontshang bona, empa ba bang ha ba bophele, bono bophelo bono ba re bontshang bona. Mona dilla thekeng tsa bona le marangrang.

Ba ka hula batho ba tswang mose, ka ho etsa di dipapadi tsa rugby, di bapale haholo mona, mabaleng a rona a rugby a Afrika Borwa, ka hobane batho ba ka tla ba tlo e shebella hona mona Afrika Borwa, hobane ho bapala setjhaba se seholo sa yona papadi ena ya rugby, e leng Afrika Borwa.

Ntho eo ba ka e etsang ke ho bapala papadi ya chess-e, kapo ho bapala papadi ya scribble, moo mo kopanyang mantswe ba ka etsang hape, le eo e ba ka e etsang ke hore, ba ka dula ba shebile dipapadi tseo, tse ba di ratang hona television-eng.

Haholo haholo matitjhere a basadi, a na le kutlwelo bohloko, o ka fumana hore o ile wa kgupheha, wa wela fatshe, le lebaleng ba hlile ba tlatla ba tlo o thusa, mme ba shebe hore na ho wa utlwa bohloko.

Dipapadi di nthusitse haholo ka ho etsa bakgotsi, le ho ba le bophelo bo botle, ho tiya ka baka la .

Yona X-box di-play station tsena, ha kena tsona, empa ke tseba motho a nang le tsona, ehlile di etsa bophelo bo be monate, diya o thabisa le wena o ntso bapala mono. Lebala ka mathata ao o nang le ona.

Ha ntse re hola ne re bapala ka ditene, re nke ditene feela re di etse dikoloi, re reke dikoloi re bapala le bo Tshepo, le bo Habi, le bo mang, mang. Bakgotsi ba ka ba kgale.

Mo ke dulang teng, moo o ka ikwetlisang ha o lefe le tjhelete, ke ntho e ntle ya ho dula o na le moo o ka ikwetlisang, moo o sa lefe tjhelete. Ho oketsa bophelo.

Sehlopha sa e-sports sena, se hloka ee ntho e ba reng ke play station, kapa di-X-box tsona tseno, ha qeta wa register-a online, o register-a sehlopha se seno sa hao, wa ngodisa mabitso a dibapadi tseo tse tla be di ele moo E-sports-eng.

Hangata dipapadi tsa basadi ha di latellwe ke batho ba bangata, ho feta tsa banna. Ke ka mokgo oo, o bonang ha ba kgutla mose, dibapadi tsa basadi ho sena batho ba ba amohelang, empa ha o sheba ho tsona tsena tsa banna, ee hona le batho ba bangata ba ba amohelang, hobane ba latela haholo tsona tsena dipapadi tsa banna.

Ho ya ka nna ehlile ai, ha ke o bone molemo wa banyana bao ba bapalang dikarata, hobane ba dula letshehare kaofela ba ntse ba bapala tsona dikarete tseo, ho sena nthwe ba e entseng e molemo. Ke ka baka la hobane mesebetsi ha eyo setjhabeng, ba qetella batho ba bapala dikarata tsona tseno.

Atjhe ee, nna mesebetsi ya bo lema dikajata, ehlile ha ke e ratisisi haholo, hobane ke mosebetsi oo o nkang nako, ebile o tjheswa ke letsatsi. Ebile ho mosebetsi o etsang o be ditshila.

Eya ke dumellana le sena hobane, dipapadi di kgona ho beha setjhaba mmapeng wa lefatshe. Lefatshe ka bophara le tla tseba hore na Afrika Borwa ke setjhaba sa hokae.

Ntho ya pele eo tlamehileng hore re etse, ke hore re shebe hore na ngwana o rata papadi efeng, ha re se re fumana hore o rata papadi efe feng. Ke moo hee, re tla bonang hore re mo tsheheletsa jwang hore a rate yona papadi eno ya hae.